Ke bona e ka re ntho e re sitisang haholo ho phela kapa ho ithuta ka dintho tse ka di bukeng tsa Sesotho, ho phedisana, ho hlomphana le ho hodisa bana. Ke hore re se re nkile maphelo a marangrang haholo. Ebile re shebile le hore mohlomong mose batho ba phela jwang re be re kgahlwa ke tsona ntho tse jwalo. Ke ka hoo re sitwang hore re tsepamise tsebo ya rona dibukeng, le hore ba fihlileng pele ba phetse jwang. Re ithute ka batsi ka bophelo be batho ba fitileng pele ho rona ba bo phetseng. Re se re shebile haholo dintho tsa marangrang le tsa ba mose botjhabela.

Ho tiisa lenyalo ho bohlokwa haholo, ebile ho ntshetsa motso wa hao kapa lenyalo la hao pele. Ho ya ka pono ya ka ho tiisa lenyalo ke ho etsa bana hore lenyalo la hao le kgone ho ba le mofuthu, le be le lethabo. Ebile le ho ba le hlompho ho molekane wa hao ho ntshetsa lenyalo la hao pele ebile ho tiisa le lelapa la hao. E nngwe hape ke hore ditaba tsa lona tsa lenyalo e be ditaba tsa lona tsa lenyalo, e ska ba ditaba tse tlasa tletseng hohle mona tse buang ke mang kapa mang. Haeba ho na le bothata le tsebisa ba baholo, ke yona tsela e ntle ya ho tiisa le ho aha lenyalo eo.

Ee bophelo ba ka bo ya tsamaisana le mokgoa oo wa bophelo. Ebile taba e ka nketsang hore kapo e nketsang ke iphumane ke se ke dula mo ho leng jwalo, ke hore mosebetsi o haufinyana. Ebile ha ho hlokahale hore ke nke di-taxi tse ngata tsa ho palama ho fihla mosebetsing, ke nka feela taxi e le ngwe ebile le moo e ngsiang teng, ha e nsiye hole le hae. Hape le mabenkele ha hole, ha ke sokole ho ya mabenkeleng, jwale le ha o le lerata empa ke tsela e bonolo ya ho phela hobaneng. Tsohle tse ke di hlokang di ba haufinyana le nna.

Ke nahana hore ho ka ba betere ha ba ka ahelwa direnke mo ba tla kgonang hore ba fumane ditekesi kapa di-bus-e ha bobebe. E ska ba jwale ba sokola hore ba fumane dipalangwang, hobaneng jwale ha e le hore mohlomong ha ho na moo ho renkelwang teng, batho ba bakganni ba dipalangwang le bona ba itulela feela moo moo ba dutseng teng. Hobaneng ba ipolella hore mohlomong ha ho na batho ba ba ba hlokang tshebediso ya dipalangwang. Jwale renke e ka etsa hore ho be bobebe hobaneng ho tla be ho na le di-Marshall-e tse thusang ho tsamaisa tsela kapa mela ya bapalami. Ebile ba tla kgona le hore ba tsebise bakganni hore bapalami ba bangata ba hlokang dipalangwang.

Le nna lapeng leso re tlosa sefifi jwalo ka ho hlaba nku, e be re hlapa ka nyoko kapa mohlehlo wa yona. E be kamora mono hee re kutwa moriri hanyane kamorao ka mona le teng hape, ba batlang ba behola hlooho kaofela. Empa ha e le hore kannete o rata moriri wa hao, o ba fa hanyane feela hore ba ntshe hanyane. E be ka tsela eno re se re hlapile sefifi, re hlobotse le thapo jwalo.

Ke tlo pheha dijo tse fapafapaneng ho ya ka matsatsi, ke tla pheha ka Mantaha ke tla pheha papa le malamohodu. Mme ka bo Labobedi ke phehe ting ka kgoho ya Sesotho, ke kenye le moroho wa lebo. Ka bo Laboraro mohlomong ke phehe papa ka masapo le cabbage, ebe ka bo Labone mohlomong ke etsa le motoho hoseng. Ka Labohlano Ke tla etsa bohobe ba metsi, ke re nama ya kgomo ke be ke kenya le spinach ka thoko.